I-sports and recreational department iyengakwazi ukuncedisa kakhulu or abangakwazi ukusiza izikole ngezemidlalo. Ngiyacabanga uma kungake kuhlangane kube khona amaphrojekthi athizeni or ama-tournament athizeni azofakwa ukuthi kusetshenziswe la ezikolweni kuzothuthuka ezemidlalo ngiyacabanga kuzoba easy or kuzobalula. Kufanele-ke ukuthi bakwazi ukuthola amakhodi lawo adingakalayo through i-sport.